Ndi tshi ya nṋe ho vha hu khou ṱoḓea dokhumenthe dzanga dza muṋe. Ho vha hu khou ṱoḓiwa ID khadi yanga, ho dovha futhi ha vha hu khou ṱoḓiwa phurufu ya ya ya residence yo ganḓiswaho mapholisani. Na na certificate ndi tshi swika hanengei vho to dzhia zwezwo zwithu vha dzhia magunwe vha nda kona u wana khadi.

Ndo ṱangana na khaedu musi ndi sa khou kona u wana dzi dzi ṱoḓea zwe zwa vha zwi khou ṱoḓea. Zwi nonga ID khadi yanga na certificate. Ndo dovha futhi nda ṱangana na iṅwe khaedu musi ndi songo kona u pfhesesa fomo ye ndavha ndi kho tea u i fiḽa.

Ndi nga eletshedza muthu uri a vhe na na ṱhoḓea dzoṱhe dzine dza khou ṱoḓea. A dovhe futhi a vhale fomo a i pfhesese. Ngauri hu na zwifhinga zwine muthu a sa pfesese a ḓi wana a zwikolodoni.

Ndi musi nṋe ndi vhona ungari musi muthu a kho to rumela muṅwe uri a mu thuse nga dzo garaṱa dza tshikolodo. Zwi vha zwi zwo khakhea ngauri hu ḓo sala hu tshi vho dzhena muṅwe khakhathini kha henevho vhavhili. Ndi dovha nda vhona uri musi muthu a kho to shumisa nga inthanethe zwo leluwa. Ngauri u ḓo vha a khou shuma akhou shuma online nga internet. Musi zwishumiswa kana dzi dokhumenthe dzo no kho ṱoḓea u ḓo zwi ṱuwisa zwezwo nga inthanethe a khou shumisa founu. Ndi vhona hu yone nḓila yo leluwaho i ne ya vha safe ya dovha ya vha ya ndeme.

Nṋe musi ndi tshi khou ita garaṱa yanga ya tshikolodo ndo shumisa epe yanga ya bannga. Ndo vhona u shumisa tshitaela itsho zwo leluwa nga maanḓa. Ngauri ndi tshi shumisa luṱingo lwanga ndo vha ndi khou tou ṋangiswa uri ndi khou nyaga u tshuza ndi kho nyaga u ṋanga nḓila ifhio kha nḓila dze nda vha ndi khou nekedzwa dzone henefho. Ndo vhona zwi zwi tshi vhonala zwo leluwa nga maanḓa.

Vhunzhi ha vhathu vha a zwi ḓivha uri account ya u vhulunga tshelede muthu u panga tshelede a khou itela u i vhulunga for tshifhinga. Tshe tsho tshifhinga tsho i vhulunga tsho no swika u ḓo kona u i bvisa ngauri account yo ḓoweleaho muthu u a panga tshelede a bvisa nga tshifhinga tshine a funa. Zwino i ne ya vhulunga tshelede zwi thusa uri muthu u i panga a amba uri u ḓo i bvisa after. U ḓo i bvisa nga murahu ha miṅwaha kana miṅwedzi mingana yeneyo miṅwedzi kana miṅwaha i tshi swika a kona u i bvisa o i vhulunga.

Account ya dibosithi yo dzudzanywaho i vheiwa u vhulunga tshifhinga u vhe u vhulunga tshelede for tshifhinga tshiṱuku.

U vhulunga tshelede musi muthu a muṱuku zwi thusa uri musi a tshi sala a tshi ya u aluwa u ḓo kona u shumisa tshelede yawe nga nḓila ye a puḽana ngayo. Fhedziha sa izwi u tshi vha na zwifhinga zwine muthu anga u puḽana ha sokou vha na nyimele ine muthu mutakalo wawe a u ngo vuwa. Nahone hu khou ṱoḓea tshelede u a kona u shumisa tshelede yawe. Arali havha na nyimele ine kha musi hapfi muḓi wawe wo swa u ḓo kona u fhaṱa muḓi wawe futhi. Tshelede i shuma nga zwifhinga zwine zwivha zwi zwa ndeme musi muthu ono hula uri a kone u i shumisa nga nḓila yo teaho.

U vha na dibosithi yo dzudzanywaho zwi thusa muthu u swikelela tshipikwa tshawe tsha masheleni. Nga uri zwi muṋanga u fara tshelede tshifhinga tsho dzudzanywaho. U vhulunga tshelede zwi thusa muthu u swikelela tshipikwa tsha masheleni ngauri tshelede. Tshelede a i a hula nga nga nga khwine yo lavhelelwaho hu sina vhuṱungu ha uri yo shanduka.

Ndi musi muthu o dzudzanyelwa tshelede nga vhabebi vhawe a tshi to bva mabeboni awe. Vha vhona uri tshelede ine a kho vha kho i vhulunga vha khou itela uri a tshi hula a ye tshikoloni ngayo. Musi uyo ṅwana ono swikisa miṅwaha ya fumi na malo u ḓo kona u i shumisa iyo tshelede. U renga zwithu zwoṱhe zwo no kho ṱoḓea uri a ye tshikoloni na uri a ye tshikoloni a gude a kone u shu.